Xipano xa mitlangu lexi ndzi xi tsakelaka i xipano xa Bafana Bafana, ku nga xipano xa ntlangu wa bolo ya milenge. Hi xona lexi ndzi xi tsakelaka tanihiloko na mina ndzi karhi ndzi rhandza bolo ya milenge kumbe ku seketela ngopfu bolo ya milenge eka mitlangu hinkwayo.

Mitlangu leyi endliweke ya ku hlanganisa matiko yi na nhlohletelo hi ku dyondzisa vanhu leswaku, mitlangu yi nga kota ku hi fikelerisa endhawini yin'we, hambi hi karhi huma eka tindhawu ta ku hambanahambana hi karhi hi huma eka matiko ya ku hambanahambana, yi dyondzisa rirhandzu eka xikarhi exikarhini ka vanhu valavo. Yi dyondzisa ku seketelana exikarhini ka vanhu va ku hambanahambana.

Ina, mitlangu yi fanele yi nyikiwa nkarhi lowu ringaneleke hikuva eswikolweni a hi vana hinkwavo lava nga humelelaka hi tidyondzo teto, kambe ka swikolo sweswo va kona lava va nga ni tinyiko ta mitlangu yo hambanahambana. Nakona tinyiko teto ta vana valavo ti nga kota ku vonaka eswikolweni sweswo, eka mitlangu yeleyo yi nga ta va yi ri .

Machudeni ni nga ma lemukisa leswaku mitlangu yo hambanahambana yi na ku pfuna eka rihanyo ra miri wa munhu, ni le ka miehleketo ya yena. Ku va munhu a ri eka swa mitlangu swa kota leswaku a nga hleketi ngopfu, miehleketo ya yena nakona yi hleketa swa kahle ntsena, yi hleketa hi ku hatlisa. Sweswo swi nga pfuna ni le ka tidyondzo ta vana.

Ndzi vona leswaku dyondzo eka xitori lexi yi kombeta leswaku, munhu loko a ha ri entlangwini a nga wisi. U ta wisa hi loko ntlangu wu herile na kona a hlurile. Hi ndlela yaleyo a nga ya kota ku wisa tsakile a tiva leswaku u hetisisile xiboho xa yena.

Leswi swi nga endla leswaku vantshwa va va ni rihanyo ra kahle leri nga lehaka, ni vuhlayiseki bya kahle hikuva va nga fambela kule na timhaka ta swidzidziharisi kumbe na timhaka ta masangu hikuva se va ta va va langutane ngopfu na swa mitlangu eka vutomi bya vona.

Mitlangu ya le ka tiselufoni ya kahle yo aka eka vana i mitlangu yo fana na mitlangu ya bolo, kumbe mitlangu ya swinukha kumbe mitlangu ya ku fana ni ti-cricket. Mitlangu leyi dyondziseke swa kahle kumbe yi dyondzisaka vumunhu ni mahanyele ya kahle eka vana..

Mitlangu ya vavasati enkarhini wa khale a yi nga tekeriwi enhlokweni, kambe eka nkarhi wa sweswi yi tekeriwa enhlokweni swinene tanihiloko ti swipano swa vavasati swi ri karhi swi kuma na vaseketeri lava swi seketelaka hi matlhelo hinkwawo na hi le matlhelo ya le timalini.

Mitlangu ya antswisa vuhlayiseki hikuva munhu loko a ri ka mhaka ya mitlangu u kota ku endla vuxaka kumbe munghana byo karhi ni vanhu vo hambanahambana. Lava nkarhi wun'wani va pfunaka hi swo karhi leswi wun'wani a swi tiviki, loyi nkarhi wun'wani va seketelanaka hi ndlela yo tiya hambiloko ku ri ku ri vunghana bya kona byi sungule hi ku va va karhi va tlangela xipano xin'we kumbe va karhi va tlanga ntlangu wun'we.

Munhu loko a lava ku ya tlanga ntlangu ya bolo ya milenge kumbe ya mavoko, u ti lulamisela hi ku ambala swiambalo leswi mitlangu ya bolo ya milenge yi lavaka swona. Ku nga ha ri ku ri tintangu leti va tlangaka hi tona bolo, kumbe ku ri hi swiambalo swihi ni swihi leswi ntlangu leyi ya wa bolo ya milenge yi lavaka swona.

Rimbewu leri tlangaka ntlangu wa timavuri rimbewu ra vana va xinuna kumbe vanhu va xinuna. Hi rona rimbewu leri ri tivaka kumbe ku tlanga ngopfu ntlangu ya timavuri. Mitlangu leyi yi dyondzisa vana leswaku hambi ko va ku ri ka ntlangu wihi na wihi tinyimpi kumbe ku holova a swi laveki. Xipano xihi ni xihi xa hluriwa kambe ku hluriwa ka xona, a swi vuli leswaku mi fanele mi holova na lava va nga mi hlula. Mi fanele mi ya endla vuhungasi kumbe vutiolori kumbe dyondzo ya leswaku loko mi ya vuya futhi, ku va n'wina mi va hlulaka.

Ndzi nga hlohletela varhangeri va ndhawu leswaku va byala mali eka mitlangu ya vantshwa ya ku fana ni mitlangu ya bolo ya milenge, kumbe mitlangu ya mavoko, kumbe mitlangu yini ni yini. Va sungula swipano swo karhi leswi swi nga ta kota ku endla miphikizano ya ku hambanahambana, swi karhi swi phikizana. Hi ndlela yaleyo swi va swi karhi swi pfuna vona vabyari va mali ni vantshwa ku va va endla mitlangu, va hungasa, van'wani va humesela tinyiko ta vona ehandle.

Dyondzo leyi ndzi yi kumaka i ku vona leswaku hambiloko mi karhi mi huma eka matiko yo hambana, eka mindhavuko ya ku hambana, kambe loko mi karhi mi yi tlangela xipano xin'we, ma seketelana, ma lwa swin'we, mi komba ku seketelana. Hambiloko mi nga twanani hi ku vulavula hi mavulavulelo ya ku hambana, kambe bolo yi dyondzisa leswaku ma fikelela eka xiyimo xa ku seketelana. Hambiloko mi nga twanani hi mavulavulelo kumbe mi ri va mindhavuko leyi hambaneke.

Eka mitlangu ya mphikizano ya le ka inthanete ku va munhu a kota ku antswisa swa yena eka mitlangu yeleyo i ku va munhu a xava vatlangi vo karhi eka ntlangu kumbe eka xipano lexi a nga ta va a karhi a tirhisa xona hi ndlela yaleyo u va a karhi a antswisa xa yena ni loko a karhi a tlanga na van'wana a nga kota ku va hlula hi ndlela leyi olovaka.

Miako ya swa vutiolori yi fane yi langutiseka hi ndlela leyi yi fambisanaka ni swi ni swa vutiolori, hi ndlela leyo swi nga kota ku tikomba na loko munhu a ri kule leswaku i ndlela lowu i miako lowu wu nga wa swa vutiolori.

Ku va ndzi endla leswaku ndzi endla ntirho wo hungasa ntirho lowu ndzi bindzu eka nkarhi hinkwawo ndzi nga kota ku xava ti-game to karhi leti ti nga va ka ti karhi ti ri to hungasa kambe mina titlhela ti va ti karhi ti ni endlela bindzu hikuva ti na ti-game leti loko munhu a faneleke a tlanga a sungulaka a hoxa mali yo karhi ti-game ta ku fana ni swi nuka hi tin'wani ta ti-game leti ku fanekele ku hoxiwa mali yo karhi leswaku vanhu va kota ku tlanga. Hi ndlela yaleyo game teto kumbe swilo sweswo swi va swi karhi swi ri swo hungasa hi ndlela yin'wani swi ri karhi swi endla bindzu.

Tipulatifomo letinene to endla mali hi ntirho wo tsakisa ku nga va ku ri hi Facebook hi yin'wana ya tipulatifomo leti se yi sungulaka ku endla mali kumbe ku hakela yin'wanyana i tipulatifomo ta ku fana ni ti-Hollywood bets kumbe ti-Betway, hi tona ta tipulatifomo leti ti endlaka mali.

Swiendlakalo swa mitlangu ya matiko ya misava swi khumba muganga ya laha kaya hikuva mitlangu ya misava loko yo ta endhawini yo karhi kumbe xikombiso yi mitlangu yeleyo yi va yi ri kwala eAfrika-Dzonga yi khumba muganga ya laha kaya hikuva miganga yaleyo yi ta va na yona yi karhi yi kota ku endla mabindzu mo karhi yi nga ha va ya ku xavisa kumbe ya vuetlelo kumbe mabindzu yo karhi ya ku hambanahambana. Hi ndlela yaleyo mitlangu yeleyo yi va yi karhi yi tlakusa ikhonomi yi va yi karhi yi khumba na miganga ya hina.

Ku tlakusa ku nghenelela eka thenisi hi vantshwa va Afrika-Dzonga mihlangano ya mitlangu ya laha kaya yi nga endla tindhawu leti ti nga ta ti thenisi ti tala ngopfungopfu ematikoxikaya laha vana va nga navelaka ku tikuma va ri kona va karhi va tlanga hi ndlela yaleyo vana va nga tikuma va karhi va dyondza tlanga thenisi va tlhela va yi rhandza. Sweswi enkarhini wa sweswi leswi endlaka leswaku ku nga vi na ku nghenelela ngopfu hileswaku tindhawu leti mitlangu ya thenisi yi nga kona i tindhawu leti ti nga le madorobeni laha vana vo tala va le matikoxikaya va nga kotiki ku ti fikelela.

A ndzi voni leswaku eSports yi nga tshuka yi va ntlangu lowukulu ku fana ni mitlangu ya ndhavuko yo fana ni bolo ya milenge kumbe bolo ya mavoko hikuva eSports i ntlangu lowu wu nga le ka inthanete sweswo leswi vanhu va nga swi tiviki ngopfu kumbe leswi vanhu vo tala kwala Afrika-Dzonga va le matikoxikaya va nga swi tiviku kumbe va nga kotiki ku swi fikelela. Hi ndlela yaleyo a swi na ntikelo hi ndlela ya ku swi nga kula swi fana ni bolo ya milenge kumbe.

Mitlangu yi dyondzisa vantshwa ku hlayisa nkarhi hikuva loko va ku ntlangu wo karhi wu sungula hi nkarhi muni vatlangi valawo va fanele va va va fikile khale ntlangu wa ha ri kule nyana na ku sungula hi ndlela yaleyo va ta va karhi va swi tiva ku kun'wana na kun'wana la va nga ta ya kona hambi ku nga ri emitlangwini kambe nkarhi wu fanele wu hlayisiwa. Mitlangu yi dyondzisa futhi hi ku ti nyiketela hikuva loko mi karhi mi tlanga mi va mi karhi mi tlangela ku hlula kumbe ku hlula xipano lexi mi tlangaka na xona hi ndlela yaleyo mi va mi karhi mi ti nyiketerile ku va mi lava ku hlula.

Makhombo lawa ya vanhu va nga hlanganaka na wona hi ku tlanga mitlangu eka inthanete, i makhombo lama ya va ku ya hlayile swinene. Tanihi loko ka inthanete u nga kota ku tlanga mitlangu ya wena na munhu loyi u nga n'wi tiviku. Hi ndlela yaleyo van'wana va kota ku va va yiva i information ya wena kumbe va yiva mahungu ya wena hi ku va wena u connect-e na vona u karhi u tlanga mitlangu yeleyo eka inthanete. Swin'wanyana van'wana va kota ku vona hinkwaswo swa wena kumbe laha u nga kona, na ndhawu leyi u tshamaka eka yona hi ndlela yaleyo.

Tanihi mutswari ndzi nga pfumela leswaku n'wana wa mina a hlangana na vatlangikuloni lava a va tivaka ntsena eka inthanete. Hikuva ndzi twa ku ri swona swo antswa ku va a tlanga na vanhu lava a va tivaka ntsena. Hikuva loko a tlanga na vanhu lava nga va tiviku, a nga swi tivi leswaku i vanhu va njhani, a nga swi tivi leswaku va ta hi makungu ya njhani. Ku nga ha va ku ri ku ri vanhu lava va nga tangiki hi swa kahle, kumbe ku ri vanhu lava va nga ta hi ku yiva information yo karhi, kumbe ku ku onhela swo karhi. So sweswo swi va swi nga ri kahle ku va a tlanga na vanhu lava a nga va tiviki.

Ku endla leswaku n'wana wa mina o tshama a hlayisekile eka swivandla leswi, i ku va ndzi n'wi endlela kumbe ndzi n'wi create-ela akhawunti leyi yi nga ri ki na mahungu ya yena yo helela kumbe ya nga ri ku na mahungu laya ya nga tirhisiwaka ku yiva swin'wana. Kumbe ku n'wi endlela akhawunti hi mavito lawa ya nga ri ki ya mampela. Kumbe na ku va ndzi endla leswaku a tlanga mitlangu yaleyo ni vanhu lava va nga kusuhi na yena kumbe ni vanhu lava a va tivaka ntsena. Hi ndlela yaleyo ku nga va ku ri vona magoza lama ndzi nga va tekaka leswaku n'wana a tshama a hlayisekile eka swivantla swa ku fana ni leswi.

Ku tshamela mitlangu ya le ka tikhompyuta kumbe ku tshamela mitlangu ya le ka tinqingho ta le nyongeni, swi va swi nga ri kahle swinene hikuva munhu a swi tshamela eka nkarhi wa yena hinkwawo. Tanihi loko swi ta teka miehleketo ya yena yi tshama yi langutele kwele ka swona ntsena, ku va ku nga ha ri na swin'wana leswi n'wana a swi endlaka handle ka ku ya tlanga mitlangu yeleyo eka tikhompyuta kumbe eka tinqingho. Sweswo swi va swi nga ri kahle hikuva swa kota ku teka nkarhi wa munhu lowu a fanele a wu tirhisa swo karhi kumbe loko u fanele u tirhisa ku tsala kumbe ku endla mitirho ya yena ya xikolo, swi wu teka swi ya wu tlangisa hi ku tlanga.

Mitolovelo leyi enkarhini wa sweswi a ya ha ri kona. Tanihi loko vakokwana va sweswi ku nga vanhu lava va nga vavasati ku nga va ku nga ri vakhegula, tanihiloko vana vantsongo va ri ku kumeni ka vana. Na ku va nkarhi wa ku va ka ha tshamiwa emindzilweni kumbe exitangeni wu nga ha ri kona, sweswo swi endla leswaku nkarhi wa ku va vakokwana a bula na vatukulu va vona wu va wu nga ri kona. Hikuva emikarhini ya sweswi vanhu va va va langutelane ngopfu na ku vona tithelevhixini kumbe ku tirhisa tinqingho ta vona ku tlula ku ya tshama va hi ndyangu.

Endlelo leri ra ku va vana va yimbelela tinsimu leti ti nga ta dyondzo kumbe nhlonipho hi nga ha ri voni eka nkarhi wa sweswi, i ku va vana va nga ha dyondzisiwi swilo swo fana na sweswo na ku va vana va tiva tinqingho ta le nyongeni va ha ri ntsongo. Vana va vona swilo leswi a va fanele va nga swi voni hikuva va xaveriwile tiqingho va ha ri ntsongo, sweswo swi endla leswaku vana va sweswi va nga tivi leswi a swi fanekele swi endliwa kambe va tiva leswi swi nga huma endleleni. Leswi swi va lahlekisaka, swi tlhela swi nga va dyondzisi nchumu, na ku va swi ri hava na nhlonipho.